Nxavo wa data wu tshama wu ri karhi wu tlakuka nkarhi na nkarhi ku nga tekiwa magoza lawa ya landzelaka ku sivela ku tlakuka ka nxavo wa data, ku nga vulavuriwa na vanhu va ti-network leswaku va fanele ku yehlisa nxavo wa data hikuva ku na vanhu van'wana lava va ku a va swi koti ku va va fikelela ku xava data leri durhaka va fanele ku tweliwa na vona va fanele ku xava hi hinxavo wa le hansi swinene loko ko kotiwa ku va ku vulavuriwa na vona swi nga koteka leswaku nxavo wa data wu va wu ri le hansi naswona a wu nge he tlakuki na vanhu na vona va fanele va tiyimela va vulavula na vanhu lava khomaka ti-network kumbe tikhampani leti khomaka ti-netiweke leswaku nxavo wa data wu nga ha tlakuki wu tshama wu ri wun'we.

Netiweke yo antswa yo xava data eka yona i Vodacom, Vodacom i netiweke leyi tivaka hi munhu un'wana na un'wana leyi tirhisaka hi munhu un'wana na un'wana leyi tsakeliwaka hi xitalo eka Vodacom ku na ku na ma data ya le hansi swinene ku na data leri u nga ri kumaka hi nhlayo ya le hansi data rin'wana na rin'wana leri u ri lavaka ri kona loko u ri xichudeni u lava data ra ro heta nyanga wa ri kuma hi nxavo wa le hansi swinene na loko u lava data ra siku wa ri kuma hi nxavo wa le hansi swinene eka Vodacom ri kona data ra le hansi ka five rand wa yi kuma One GB hi one rand leswi swi endla leswaku Vodacom ku va yona netiweke yo antswa ku tlula tinetiweke leti hinkwato.

Mina ndzi xava data liya ya sixty GB ya three hundred eka netiweke ya Vodacom leswi swi endla leswaku ku hela nyangha ndza ha ri na yona data loko ku ri na swilo leswi ndzi lavaka ku swi gugula a ndzi hlupheki hikuva data ndzi va ndza ha ri na yona leswi swi endla leswaku ndzi tshama ndzi ri na data naswona ndzi nga hlupheki, ina data ra durha eka tinetiweke tin'wanyana kambe eka Vodacom data ri xaveka hi nxavo wa le hansi swinene loko a swo ya hi mina un'wana na un'wana a ta tirhisa netiweke ya Vodacom ku va a kota ku xava data ya nhlayo ya le hansi ngopfungopfu eka swichudeni swichudeni a swi ta vuyeriwa swinene loko swi tirhisa data ya le ka Vodacom.

Ina ndza pfumela nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete nxavo wa data wu le henhla swinene nxavo lowu nga le hansi i data leri ra ku i ritsongo u nge swi koti ku ri tirhisa siku hinkwaro kambe mintsengo ya data leyin'wana yi le henhla hi swona leswi swi endlaka leswaku vanhu va nga tiphini kahle hi inthanete.

Nxavo wa data wa le ka Vodacom na le ka Cell C wu hambana hi hi ndlela leyi nxavo wa data wa le ka Vodacom wu le henhla kambe data ra kona u ri tirhisa a nkarhi un'wana na un'wana nxavo wa data wa le ka Cell C wona wu le hansi kambe data ra kona ho menteliwa a wu ri tirhisi hi laha u lavaka hi kona.

Ndzi titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva u kuma leswaku masiku man'wana nxavo wa data wu va wu ri le hansi leswi swi endla leswaku ndzi va ndzi xava data hi vunyingi loko ndzi xavile data hi vunyingi kutani ri esipayara mbilu ya mina yi va yi nga tsakanga mina hi mavonelo ya mina loko u xavile data ri esipayara loko u lava ku xava rin'wana futhi a fanele va endla leswaku va ku xavisela rona hi nxavo wa le hansi va ku hikuva u va u tirhisa leriya ra wena leri nga esipayara u va u tirhisa leri nga esipayara va fanele ku ku xavisela hi nxavo wa le hansi swinene leswaku u nga titwi u ri munhu wo ka u va a ri le hansi swinene leswi a swi ta endla leswaku va va na ma-customer lamataleke lawa ya sapotaka mabindzu ya vona hi timhaka ta nxavo wa data.

Hi n'hweti ndzi xava kan'we data ntsena naswona ndzi xava eka netiweke ya Vodacom ndzi xava data ya nyanga leri ri endlaka leswaku ndzi tshama nyanga yo leha ndzi nga ndzi nga tatisanga data leswi swi endla leswaku ndzi ti sevhela mali hikuva a ndzi tirhisi mali yo tala loko hi nyanga ndzi tirhisa mali kan'we enyangheni yo va ndzi xava data mali ya mina leyin'wana ndza swi kota ku va ndzi yi vekela swilo swa mina swa nkoka leswi ndzi swi lavaka ndzi tlhela ndzi tiphina futhi hi inthanete hi data leri ndzi ri xavaka kan'we hi nyanga leswi swi endla leswaku ndzi tshama ndzi tsakile ndzi tlhela ndzi tiphina hi inthanete ndzi tlhela ndzi tinyungubyisa ku va ndzi tshama ndzi ri na data xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi lavaka ndzi ta xi endla eka inthanete hikuva ndzi xava data leri ri ndzi enelaka nyanga ri tlhela ri sala ri nga ndzi chodeli exikarhi ka nyanga.

Data ya tiselifoni i data leyi ku pfunaka leswaku loko u lava ku nghena inthanete u swi kota i data leyi ku pfunaka leswaku u tiphina hi inthanete u maka xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka eka inthanete hikuva loko u nga ri na data u nge swi koti ku va u nghena eka inthanete u nge swi koti ku va u nghena eka inthanete u endla vulavisisi bya swilo swo karhi.

A ndzi ta tiyisisa leswaku nkarhi un'wana na un'wana lowu ndzi wu tirhisaka ku va ndzi nghena eka inthanete ndzi nghena nkarhi wo koma swinene naswona ndzi ri tirhisela eka swilo leswi bohaka ntsena loko xilo xi nga bohi leswaku ni xi endla swo fana na ku bukela kumbe ku hlalela swilo efonini ka inthanete ndzi nga endla leswaku ndzi nga ha swi hlaleli ndzi endla leswi swi ndzi bohaka ntsena hi data leswi a swi ta endla leswaku data ri heta n'hweti rona ri nga se hela.

Wi-Fi u yi badala kan'we hi nyanga naswona yi tshama masiku yo leha a yi fani na data data rona loko ri ku helela u fanekele ku xava rin'wanyana kambe Wi-Fi u tirhisa ku ze ku hela nyanga.

Ku tiyisisa leswaku data ra mina a ri heli ndzi endla swilo leswi ndzi faneleke ku swi endla ntsena eka inthanete a ndzi endli swin'wana na swin'wana leswi nga boheki swo fana no hlalela tivhidiyo ndzi tiyisisa leswaku data ya mina yi endla vulavisisi bya swilo leswi swi nga ta pfuna mina hi mundzuku wa siku.

Leswi swi nga endla leswaku un'wana na un'wana a va na mfikelelo eka inthanete un'wana na un'wana a nga swi kota ku va a tirhisa inthanete hikuva ku na vana va xikolo lava nga tirhiki na vona vanhu lavakulu lava nga tirheki u kuma leswaku va lava ku apulayela mitirho kambe hikokwalaho ka leswaku nxavo wa data wu le henhla swi ta va tsandza.

Malume tanihileswi u nga xava smartphone u nyikiwile xirhundzu xa data kumbe data bundle. Data i swilo leswi u swi tirhisaka ku va u nghena eka inthanete. Data u nga ri tirhisa swilo swo tala u nga swi kota ku va u nghena eka WhatsApp u fonela vanhu hi rona u khuluma na munhu un'wana na un'wana loyi u n'wi tsakelaka. U nga swi kota ku va u nghena eka inthanete u endla vulavisisi hi swilo swo karhi. U nga swi kota ku va u tlhela u endla swilo swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka hi foni kambe u va u tirhisa data. Data u nga tlhela u nghena na le ka inthanete u endla vulavisisi bya swin'wana na swin'wana ku fana na le ka vana va xikolo. Vana va xikolo va tirhisa data ku va va endla vulavisisi eka mitirho ya vona ya xikolo leswaku va nga saleli endzhaku hi mintirho ya vona ya xikolo.

Nxavo wa data wu le henhla swinene kambe na vanhu va ri tirhisa swinene u kuma leswaku munhu a xava data leri ri faneleke ku n'wi tirhisisa rona ku ku ze ku hela nyanga kambe yena a ri tirhisa hi masiku lawa ya nga fikiki na le ka khume. Leswi swi endla leswaku nxavo wa data wu tshama wu ri le ku tlakukeni hikuva vanhu va ri tirhisa va nga ri tirhisi hi ndlela ya kahle. Data ri fanele ku tirhisiwa hi nyanga loko u xavile data leri ri faneleke ku tirha nyanga u fanele ku tlhela u tiyisisa leswaku data leri u ri tirhisa nyangha hinkwayo. A wu fanelanga ku ri tirhisa hi ndlela yo ka yi nga ri yona u fanele ku yi tirhisa hi vukheta leswaku ka mundzuku wa siku ri nga ku heleli data. Loko u xavile ra nyanga ri fanele ri va kona nyangha hinkwayo.

Loko u ri na data u nga fikelela swilo swo tala u nga swi kota ku va u navetisa bindzu ra wena eriqinghweni u nga swi kota ku va u lavisisa hi swilo swa xikolo leswi swi nga ta ku pfuna emundzukwini wa siku. Leswi swi endla leswaku u tshama u ri le mahlweni hi timhaka ta tiko hikuva wa swi kota ku va u swi vona e eka inthanete loko u tirhisa data. Swi nga tlhela swi ku pfuna leswaku u va munhu loyi u helelaka hikuva loko u navetisa swilo swa wena kumbe bindzu ra wena hi foni leyi u laha u tirhisaka data swi endla leswaku vanhu vo tala va swi vona van'wani va tlhela va kokeka rinoko leswaku va ta kota ku xava swilo swa wena.